Tjhe, ha ke sebedise monyetla wa ho feta tekano, ha ke hlahetswe ke tshohanyetso ke leka ho latela melao le ditlwaelo. Hobane ho feta ho feta tekano, ho ka beha maphelo kotsing le ha ho le thata. Ke kgetha ho botsa thuso kapa ke hlalosetse ba bang. Ho re ke maemong a tshohanyetso ho fapana le ho nka molao ka matsoho ho tshwara ka boikarabelo ho bohlokwa .

Motswalle ke o kgathalletsa hore o bule karata ya sekoloto. Hobane e ka o thusa ho aha rekoto e ntle ya sekoloto. E tla o thusa ha o batla kadimo ya dintlo, koloi kapa dithuso tse ding nakong e tlang. Hape, haeba o sebedisa ka bohlale, o ka ithuta ho laola tjhelete ya hao hantle. Feela ela hlooko hore o lefe ka nako ho qoba dikoloto tse ngata.

Ee, ho na le melemo le dikotsi. Melemo, motho o fumana monyetla wa ho ithuta le ho aha bokamoso bo betere le ha a se a na le tjhelete ka nako eo, e mo bolela menyetla ya mosebetsi ka mora dithuto dikotsi. Haeba motho a sitwa ho feta insurance, o tlameha ho lefella ka ka hodimo . Sena se ka beha tshebediso ya hae ya tjhelete kotsing. Ya ba ka dikoloto kapa ho senya credit ya hae. Ke bohlokwa hore a tsebe hantle hore o kena boikarabelong bo tebileng. Hoseng feela o thusa.

Dumelang, ke kopa thuso. Ke ngodisitse account e nang le overdraft, empa tjhelete e ntse e tswa ka mehla. Ha ke sa e sebedise ha ke utlwisisi hore na tjhelete ya ka e ile kae. Ke kwatile hobane ha ke fuwa tshedimosetso e hlakileng. Ke kopa hore le hlahlobe account-ong ya ka le mphe tlhaloso e qaqileng. Haebe haeba o na le phoso, ke kopa tjhelete e kgutliswe.

Ke mo eletsa hore a etse motswako wa a ka qala ka ho reka ntlo e nngwe kapa tse pedi hore a fumane rent-e kamehla e mo fa tjhelete e kenang kamehla. Ka lehlakoreng le leng, a ka boela a reke lefatshe leo a le bolokang nakong e telele. Hobane boleng ba lona bo ka nyoloha ka nako e feta. Motswako ona o mo fa molemo wa tjhelete e potlakileng le matsetse a nako e telele. Ho amanya hantle o tla mo thusa ho ruha hantle.

Ho thibela ho tlotla qalong o kenye mererong ya hao ya ditjhelete ho boloka tjhelete ka lehlakoreng kgwedi le kgwedi, e nang ho tefo ya balloon hore e se e tshwara tswafe hang kaofela. Buisana le bank-a kapa morekisi pele nako e fihla. O kopa hore ba o fa manese tumellano e ntjha kapa ho lefa ka dipoeletso tse nyane. O seke wa ithekela koloi e feta bokgoni ba hao ba tefo.

Ke ikutlwa ke halefile hanyenyane hobane ke ne ke rekile koloi ya ka. Ya pele haholo ke ile ka e hlokomela jwalo ka bana, empa ke a tseba hore ho reka koloi e ntjha ka mohato wa bohlokwa bakeng sa bophelo ba ka. Ke a leboha ka thuto le diphihlelo tse koloi ya pele mphileng tsona. Mme ke itokisetsa ho amohela phethoho ena ka maikutlo a matle.

Batho ba bang ba ja tjhelete ya pension-e ka potlako haholo, ba sa e rera hantle. Mme seo se baka mathata a tjhelete nakong e tlang, empa ho na le ba bang ba e sebedisang ka bohlale bakeng sa dintho tsa bohlokwa jwalo ka ho aha ntlo, ho reka dikoloi kapa ho kenya bana university-ng. Ke nahana hore ho itshwara hantle le ho rera tjhelete ke senotlolo ho sebedisa pentjhele ka tsela e atlehileng, eseng ho e qhoba kapa ho e sebedisa ka ho se ngola hanyane.